Ukukhawulezisa kwakho ukupasisa izicelo zabantu, abantu abangamalungu, ii-member yeinshorensi yam ibaluleke kakhulu ngoba kulapho sibanika ukuphola engqondweni kwaye nokubanika ithemba kuba yonke into izolunga. Ngoba ngelaa xesha iba lixesha iyimpithizelo, abantu bengazazi ukuba bazawuthini, leyo into ibe yeyona nto ebathula umthwalo entloko.

Into endimcebisayo ndiye ndicebise ngolu hlobo, imali xa ukwazile ukuyibeka uyityale, loo nto yenza imali yakho ikwazi uzala iphinde ibuyele kuwe. Ngokuyihlalisa ixesha elide yenza imali yakho ukuba ibe nenzalo eninzi kakhulu enokwenza uba uphinde kwanaloo nzala yakho uphinde uyifake kwaye uyityale.

Ezinye yezikhalazo endizivileyo ngoNSFAS zizikhalazo zabafundi abangazifumaniyo iimali zabo ngokwethuba. Abanye abafundi kuye kuphele iminyaka bengazifumananga iimali zabo zoonyaka abophelileyo, yenze abafundi loo nto bayeke izikolo kuba ke akukho nto ibhatalekayo. Iindawo abahlala kuzo uNSFAS ufanuba uyazibhatala, angakwazi uzibhatala, izikolo angakwazi uzibhatala, yenze loo nto umfundi kufuneke egxothiwe kuloo ndawo afunda kuyo okanye ahlala kuyo. Yenze umfundi ke ngoku abe nonxinzelelo lwasengqondweni kuba ke akukho nto ilungayo, ithemba lakhe ibinguloo NSFAS, abanye abantu abathathi ntweni kwakomawabo.

Olu tshintsho thina silulutsha lusinceda kakhulu ngoba kulapho ukwazi ukwenza yonke into yakho uphethe iiselula yakho. Loo nto yenza ukwazi uthenga iinto ezifana nemibane, ukwazi ukuthumela abantu abasemazweni ngamazwe iimali kwaye uphinde ukwazi nokuzithengela iidatha neento ekuthiwa zii-airtime. Loo nto iye isincede kakhulu kwaye iye singachithi naxesha elide ekubeni funeke sihambe siye kwii-shops ezilapha kufutshane kuthi.

Ukuze singalibaziseki isisicelo seinshorensi, usapho kufuneka luzofaka isicelo sayo kwangethuba. Umzekelo, ukuba kunokwenzeka isehlo namhlanje ebusuku, kusasa mayibe yinto yokuqala ukuba usapho luhambe luyokufaka isicelo. Kwenzele isicelo sayo sizawukhawulezisa sipasiswe kwaye kuxelwe izinto ezizabe zifunwa kwangethuba likwazi ukuzifaka, izokwazi ukufumana iimali zayo.

Indlela anokuyenza elula kakhulu kukuba umzali angene kwi-bank app yakhe, athumele imali abe angakhange asebenzise naxesha lokuya ezibhankini. Uhlala phantsi, uthumele imali usebenzisa imfonomfono yakho, uzawube ke ngoku sewuzixelele uba ithi njani kuze ukwazi uthumela imali.

Loo nto ixhomekeka emntwini, into yokuba xa unothatha imali ngenxa yokubhatalela izifundo zakho kwaye ingaphinde ube kanti uyakwazi ukuyibhatala kwangethuba ingaye ikuncede for i-credit score yakho ikwazi ukuba ntle. Kwaye abanye abantu iye iphinde ibe mbi i-credit score yabo kuba abo bantu sube bangabhatali imali ngokwethuba okanye bebengabhatali ngokomlinganiselelo owawunikiweyo yiloo ndawo bebeboleka kuyo imali.

NguBonnet, uBonnet ke yinkampani ye-medical aid kwaye ubhatala amaxabiso aphantsi. Ii-benefits zayo zininzi kakhulu, uyakwazi ukuya, unelimithi yakho yokuya kwagqirha kwaye unelimithi yakho yokuya nakweyiphi na ifamasi apha eMzantsi Afrika.

Ndingacebisa umalume ndithi malume ayisosigqibo sobulumko esi ufuna usithatha sokuba uphinda wongeza ityala phezu kwelinye ityala. Into onoske uyenze kukuba uzame ukuwacutha amatyala akho kancinci, kancinci, ubhatale okwazi ukumbhatala ngelo xesha lithile. Loo nto iyaye ikwazi kanti ikuncede ibe kanti kuwe yifridom ngoba uzowubhatala kancinci, kancinci kunoba uphinde uthetha elinye ityala phezu kwelinye ityala, loo nto iyokwenza uhlale ematyaleni ungancedakali.

Into funeka uqiniseke ngayo kukuba le nkampani uyithatha kuyo le inshorensi yinkampani ekudala na yasekelwa na ikhona, ingaba ibala iminyaka emingaphi kwaye ingaba xa usiva ngayo uva iintetho ezithi na. Ingaba zintle? Ingaba zimbi? Kwaye uphinde ujonge yimalini ozoyibhatala kwaye yintoni ozayifumana kuloo nto, kube lapho ke ukukhetha khona uba uyithatha, uyathini. Uqinisekise ngokuba ineendawo ngeendawo ezahlukeneyo onokwazi ukuyifumana kuyo.

Umhlobo wam into endinomxelela ngayo kukuba ityala liyenyuka kwaye kakhulu. Into endinoze ndimcebise kukuthi xa ethatha into ngetyala kukuba angathathi ngokufuna ugqiba esilungiselelwe asinikiweyo, ukuba makathathe ityala lokuba loo nto abe eyidinga ngelo xesha ngoba ngelinye ixesha thina sithatha izinto sibe singazidingi qha sizithathiswa kuba sinemali kuthi epokothweni. Loo nto ke iye ingasinceda kakhulu but ke isongezelela amatyala amaninzi. So, ndingamcebisa ukuthi mna athathe into xa eyidinga, angayithathi kuba ezibona ipokotho ifumile.